Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ka ikutlwa ke tshogile gonne ke ne ke sa itse gore go ikutlwa jang go pagama sefofane, ke ne ke lebile go ya nageng ya Motse Kapa.

E ne e le toro ya me go ka pagama sefofane mme jaanong ke santse ke se tshaba, lebaka legolo la gore ke se tshabe ke gore go nna le dikotsi di le dintsi mme fela kotsi ya sefofane ga e tshwane le ya sejanaga. Fa o ipona kgotsa o iphitlhela o le mo kotsing ya sefofane, mabaka a gore o ka latlhegelwa ke botshelo jwa gago ke a le mantsi gonne fa se wa go tswa kwa lefaufaung go kotsi go phala fa o le mo sejanageng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e tlhokagala e le tota mme ebile e botlhokwa. Dilo tseo nka di fetolang ka mokgwa o dibese di tsamayang ka one ke gore dibese di tshwanetse go fitlhelela metse e gaufi le e mabapi le e kgakala gonne dibese tsa rona di fitlhelela fela metse kgotsa mafelo a a gaufi. Batho bao ba nnang kwa kgakala ba iphitlhela ba sokola gore ba kgone go ka dirisa senamelwa sa bese mme kana se namelwa sa bese ke sone seo o kgonang go se dirisa ka tlhwatlhwa e e kwa tlase ka jalo batho ba ba nnang kwa metseng e kgakala bao ba sokolang, bao ba senang madi ba sotlega, ke akanya gore dibese di tshwanetse gore le bona di ba fitlhelele.

Karata ya pampiri e ne e le bonolo thata go e dirisa gonne fa o e tshotse mo letsogong la gago o kgona go ka dirisa bese o sena mme karata e e botlhale e nna le mathata gonne e na le gore e go sokodise ka tsele le tsele, go reka karata e e botlhale go nna kgwetlho mo bathong ba le bantsi gonne go na le bagodi bao ba sa kgoneng go tlhaloganya dithekenoloji tseo di diragalang gona jaanong mo lefatsheng.

Seo se dirang gore o nne mokgweetsi o o siameng wa bese ke maitseo, ke go rata batho, ke go bua le batho o iketlile, ke go nna le pelo e e bonolo. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong gonne fa o pagama bese o be o dumedisa mokgweetsi a be a go dumedisa ka matsetseleko le wena o a thaba ga o fitlha tirong o fitlha o itumetse mme fela fa mokgweetsi a sena maitsholo a ntseng pila seo se ka dira gore le wena o tshwenyege mo moweng.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le strike-e ke tsaya gore batho ba senyegelwe ke dijanaga tsa bona, batho ba latlhegelwe ke matshelo a bona, batho ba gobale fa batho dintlo tsa bona di tlhagiseditse kotsi. Go ya ka nna batho ba ba yang kwa tirong ba ka amega thata fa badiredi ba dibese ba ka strike-a gonne bese ke yona eo batho ba le bantsi ba ikaegileng mo yona ka madi a yona e le a tlhwatlhwa e kwa tlase ka jalo batho ba le bantsi ba ka tsena kgotsa ba ka iphitlhela ba le mo dikolotong di le dintsi ka ba tshwanetse go dirisa mefuta e mengwe ya go pagamiwa gore ba fitlhe kwa tirong.

Dumela tsala, o tshwanetse go netefatsa gore o na le lekwalo la paseporoto mme o reke tekete ya sefofane, o pake dilo tsa gago tsotlhe tse di botlhokwa o fitlhe kwa boemela fofaneng diura di le tharo pele ga sefofane. Kwa boemelafofane jwa aforika borwa o tshwanetse go amogela kwa boarding pass o tsamaye mo lefelo leo la ma-security o be o fofela kwa gare fa o bitswa. Fa o fitlha kwa Nigeria, o tshwanetse go bontsha phaseporoto ya gago mme o tseye dibeke tsa gago fa o fetsa o tshwanetse go bontsha dilo tse o tletseng ka tsona o bo o tswela kwa ntle ga boemelafofane kwa Nigeria.

Dibese ke mefuta ya dijanaga e megolo mme e dirisa lookwane le le kwa godimo ka jalo e tshwanetse gore e tsamaye ka nako gore e kgone go boloka madi ebile e rwala babereki ba ba yang ditirong ba le bantsi ka jalo babereki ba tsamaya ka nako. Go boloka madi, dibese di tsamaya ka nako. Fa nka ema ka dinao mo beseng, nka itshoka mme ka fitlha kwa ke yang kwa teng.